Izithuthuthi zomphakathi zingaba ingxenye ebalulekile yohlelo lokuphendula izinhlekaleleni hhayi kuphela ngendlela yokuthutha abantu, kodwa nangezindlela zokuxhumana, ukusiza nokuhambisa usizo. Ukushintsha uhlelo lwazo kudinga ukuqeqesha abantu, ukulungisa izimoto nokuhlela kahle imigwaqo nezinsiza.

Uma uphatha izimangalo zemithwalo okubalulekile yilezi zinto eziyisikhombisa, ukubonisa uzwelo nokuhlonipha, ukuqoqa imininingwane egcwele, ukugcwalisa ifomu ngokucophelela, ukulandelela imithwalo ngokushesha, ukuhlinzeka ulwazi olucacile, ukuxhumana okuqhubekayo, ukugcina amarekhodi alandelana.

Ukuze irenki ibe indawo ephephile, ehlanzekile futhi enethezekile kudingeka ukuhlanzeka okuqhubekayo, ukukhanya, ezokuphepha, ulwazi olucacile, ukugcinwa kwezimoto, ukuqeqeshwa abashayeli, ukwamukela wonke umuntu, izindawo zokuhlala, ukuxhumana okuvulekile, ukubambisana nomphakathi.

Cha, angikaze ngakwenza loko, angikaze ngavolontiya, angikwazi ngisho nokushayela imoto.

Ukhuluma iqiniso ngingakhetha loku lo kwezinhlobo ezintsha ama-Quantum ngoba umbono wami kona kuthe ukuphepha ukuphepha nyana ukudlula lezi y'kwele ebezigitshelwa kudala, kuningi kuningi osokushintshiwe kakhulukazi kwezokuphepha.

Izitimela ezintsha eze-PRASA ziphephe ngoba izici zithi be-bi-signalling zinaloko abathi izinsiza zokuphuthumayo ene futhi zinamakhamera, bezokuphepha ukwakhiwa kwakhona kuqinile and ukuqeqesha abasebenzi.